Mhlawumbi ndingamcebisa ngelithi angaziqalela ishishini nje elincinci ukuze akwazi ukubhatala ityala lakhe. Enye into endinokumcebisa ngayo kukuba akwazi ukuzibekela imali ecaleni ukuze azokwazi ukuzibhatalela ngokwakhe imali, hayi ukuthatha iimalimboleko. Kuba ezi zinto zisenokukuthatha iminyaka, oko ubhatala into enye kangangexesha elide ungade uyibone eyona nto uyibhatalayo.

I-transfer duty yimali oyibhatala igqwetha eliza kukunceda into yokuba le ndlu okanye le ndawo ufuna ukuhlala kuyo ikhawuleze ibhalwe phantsi kwegama lakho.

Ngokuqhelekileyo wonke umntu uyakoyika ukufa. Ngoko kubo, ukuvula umasingcwabane ingathi umntu uzibizela ukufa kuzihlelele. Ngoko yiloo nto kwabanye abantu kuye kube nzima into yokuba bathethe ngezi zinto kwaye bakwazi ukuvula oomasingcwabane ukuze kube lula ukuba xa ethe wabhubha angcwatywe ngendlela enesidima nefanelekileyo.

Xa nithe nafaka idipozithi nizawukwazi ukuyigqiba ngokukhawuleza ityala eliza kube nilenza apha ebhankini. Le nto iza kucutha neminyaka enibhatala ngayo le mali ngokwendlela nina eniceba ukubhatala ngayo imali eyaneleyo eza kunishiya ninayo imali yokuthenga ukutya. Ngoko fakani idiphozithi ukuze nikwazi ukwehlisa iminyaka okanye iinyanga ebeniza kuzibhatala ngayo isicelo senu semali. Futhi loo nto iya kunceda nento yokuba nikhawuleze nisinikwe isicelo semali apha ebhankini.

Efanelekileyo kukuthumela ngqo ngebhanki. Kuba ukuthumela ngebhanki yeintanethi efowunini kuvumela abantu ukuba bakwazi ukubona iinkcazelo ebengakufanelekanga ukuba bazibone, ze loo nto ibavulele ithuba lokuba bakuthathele imali yakho ungakhange ucebe njalo. Ngoku kuyingozi kakhulu ukuthumela imali ngebhanki yeintanethi efowunini. Kungangcono ukuba umntu angaya ngokuthe ngqo ebhankini, kuba phaa, aba bantu baphaa baqeqeshelwe ukwenza kanye loo msebenzi, hayi ukutyela abanye abantu imali.

Andiziva kamnandi kuba kaloku le nto ithetha ukuba mna ndizawuthi noba ndiyatya, ndilele, ndiphumle, inye into endiyicingayo kukuba ndiye ndaboleka imali kumntu ebendingafanele ukuba ndiyiboleka kuye.

Mna mntanam, ndicinga ukuba njengokuba usahlala apha endlini ukwazi ukuthenga iintwanantwana oza kuzidinga endlini yakho. Ungazigcina egaraji okanye kwigumbi lakho lokulala, khona ukuze uthi xa sele uthenge indawo yakho yokuhlala ungaqali ekuqaleni uthenge izinto. Ngoba loo nto uza kuyiva ngathi ziindleko ezininzi ongakhange uzicebe. Futhi kumele ujonge nento yokuba uza kuyibeka njani imali yokuthenga umbane, imali yokuthenga ukutya. Funeka ujonge izinto ezonakeleyo apha endlini. Ewe, kona kumnandi ukuthenga indlu kodwa imali yokulungisa apho konakele khona umele ukuba uhlale unayo kuze kuthi xa kusithi gqi into ukwazi ukuyilungisa ngokukhawuleza ngaphambi kokuba yonakale ngokungakumbi okanye ngokugqithiseleyo.

Ndithanda i-app yebhanki yakwaCapitec. Indenzela lula ukuba ndikwazi ukuthumela imali ebahlobeni bam. Ndiyakwazi ukubhatala amatyala okanye izinto ekufuneka ndizibhatele njengedishi. Ndiyakwazi ukuthenga i-airtime, ndiyakwazi ukubhatala abantu, ndiyakwazi ukufumana abantu, futhi ndiyakwazi nokubona into yokuba ingakanani imali endiyichithileyo kule nyanga okanye kule veki. Le nto indenzela lula ukuba ndingasoloko ndiquqa ndibuyelela ebhankini ndiyokubuza izinto ezincinci.

Funeka siphathe iimpepha zakho, njengephepha lasebhankini, i-ID yakho, inkcazelo yendlela obusebenza ngayo okanye yomsebenzi ubuphangela kuwo nezinye izinto ezibangele ukuba ube kanti uphelelwa ngumsebenzi ngoku. Xa sifika phaa ziza kufunwa zonke ezo zinto. Kodwa ke simele siqiniseke into yoba siyaziphatha zonke iinkcukhaca futhi uyazazi nezizathu zokuba ube kanti ulahlekelwe ngumsebenzi ngoku. Sithetha into eyinyani xa sifika phana, ibe asityholi bantu. Thetha le nto uyaziyo, ongayaziyo uyiyeke. Bona baza kuxelela ngenkqubo okanye ngendlela izinto zakho eziza kuhamba ngayo. Ngoku uzawukhe ulinde, mhlawumbi iveki okanye iiveki ezimbini ukuze uxelelwe into yoba imali yakho uza kuyifumana njani ibe nini, nokuba uyamkelwa na ukuba uyokufumana i-UIF yakho.